Izinto engikwazi ukuzenza nge-ephu yasebhange engilisebenzisayo. Ngiyakwazi ukuthi ngithumele imali kubangani bami noma ekhaya. Ngiyakwazi ukuthi ngithenge i-airtime, ngiyakwazi ukukhokhela ugesi, futhi-ke ngiyakwazi ukuthi ngithenge idatha.

Ngesikhathi umalumekazi wami evelelwe yingozi yemoto. Sasilindele ukuthi basisekele kakhulu kwinkampani yezosizo lwezempilo, izwelane nathi, futhi isheshe ikhiphe imali yakhe umalumekazi ukuze azokwazi ukuthola ukulashwa okusezingeni azosheshe alulame.

Ngicabanga ukuthi kuwumqondo omubi ukuthatha imali ebolekiwe ngoba uma ngabe sekumele uyibuyisele leyo mali, leyo mali ibuya isinenzuzo. Kanti kwezinye izindawo la ekubolekwa khona imali, izinzuzo zakhona azijabulisi neze, izinzuzo ezinkulu ongakwazi nokuthi uzikhokhe.

Umehluko phakathi kwemboleko mali zabafundi kanye nemifundaze ukuthi umboleko mali wezabafundi, kumele uyibuyise leyo mase uphothulile iy'fundo zakho, uyibuyisa nenzalo. Kanti imifundaze imali oyinikezwayo njengomfundi noma ize njengezinsiza ozidingayo futhi yona-ke awudingi ukuthi uyibuyisele. Okungcono ukuthi usebenzise umfundaze.

Izinqubomgomo zomshwalense wezempilo ezitholakalayo njengempilo yesikhathi esithile, njengethemu, ukuthi leyo mali leyo uyibeka ngaleso sikhathi leso. Kanti eyempilo yonke, yona iyahlala kumshwalense, ize iphume uma ngabe usuhambile emhlabeni noma ungasasebenzi ususesikhathini sokuthi awusasebenzi.

Izikhalazo zokuphakamisa or ukungaqinisekisi komshwalense. Abantu bomshwalense bangamuchazela kahle kakhulu ukuba, uma ngabe ethatha umshwalense wemoto uzoqala nini ukukhokha, amanani azobe ewakhokha, ngoba ekhokha uzobe ekhokhela ini. Uma ngabe kungenzeka ukuthi kwenzeke into ethile emotweni yakhe, kuzobe sekwenzeka ukuthi, nanemali azoyithola ngabe iyobe iyimalini.

Umehluko ubalulekile ezikhathini zokulinda kanye nemithelela yazo. Ekulindeni umshwalense womngcwabo ukuthi ngathi umshwalense ungakhokha ngelanga umufi engasekho ukuze imindeni ikwazi ukuthi isizeke ngezindleko ezisuke zivela uma ngabe umuntu engasekho. Kanti-ke eminye imshwalense ilindisana isikhathi ngoba, isuke ifuna ukukunikeza isamba.

Ngingabhekana nokuthi kube khona umuntu engizokhuluma naye ngakho konke engikuzwayo, ukuze angiqonde ukuba ngizizwa kanjani, futhi ngabe kukhona yini usizo noma kukhona engikudingayo umuntu engangenzela khona ngaleso sikhathi leso.

Ukulinda isikhathi eside kugcina sekuba nomthelela omubi kakhulu ngoba kunezindleko, nezinzuzo okumele ngabe ziyenzeka Uma ngabe umufi engasekho emhlabeni. Uma ngabe umufi engasekho kunezinhlelo kakhulu umndeni okumele uzigcine noma uzenze, ukuze kuqhubeke uhlelo lokungcwaba umufi. Kanti-ke uma ngabe ububeka imali yomshwalense, nawe usuke usuthembe ukuthi uzoba nenzuzo ozoyithola ezokusiza.

Ngabe ngibhekene nengcindezi engokozwelo, emotionally, yezemali yomngcwabo ngesikhathi sokulinda. Izinhlelo engingazenza ukuthi ngikwazi ukweseka, ngingacinga noma ngingakhuluma nomeluleki wezengqondo ukuze angisize kule simo engizobe ngibhekene naso ezobe siyinselela.

Uhlelo lokufaka isicelo se-UIF somuntu oshonile kudingeka abantu abangababondli noma izingane, noma umlingani, umuntu osondelene kakhulu nomufi. Ebese kuba khona izinsiza ezidingakalayo ukufaka isicelo, okufana nomazisi, incwadi yokuthi umuntu akasekho, isitifiketi sokuthi umuntu akasekho emhlabeni. Bese kuba nenqubo, lokho kusuke kuyifomu eligcwaliswayo ukuze kukwazi ukuthi kuhanjiswe emnyangweni omele ama-UIF.